Di-tax free savings account kapa tsona TFSA ke di-account tse leng horeng o kgona ho kenya tjhelete mme o e boloke, e se na e tjhelete ya lekgetho e ntshuwang ho yona. Ho tloha moo, ho na le menyetla ya hore o ka invest-a tjhelete ya hao ka hare ho yona. Ka tsela e jwalo tjhelete ya hao e ya hola e ntse e le ka hare ka mono ho sena lekgetho le ntse le etswa limit eo o ka kgona ho kenya tjhelete ka moo ka selemo ke thirty six thousand rand. Mme le hona ha o batla ho ntsha tjhelete ka moo o e ntsha ka mokgwa o ratang ka teng. E ntse e sa kenyelletsa lekgetho.

Ntho e ba batlang ho e bona e kgolo kgolo ke hore na banka eno no e leng hore o batla ho ntsha tjhelete eno no ka hare ho yona ke ya hao. Ka tsela e jwalo, ba tlo batla bukana ya hao ya boitsebiso. Ho tloha mono no, ho tla batluwa hore na wena o confirm hore ke bokae ka mono mme ho na le form eleng hore ba tlo o fa yona wena o e tlatse. Ha o qeta o e tlatse, o ba fe yona e leng tumellano eo ya hore wena ka tsatsi leno no o lo batla ho hula tjhelete e kalo. Ka tsela e jwalo, re bona e le banka e ba itshireletsa ho bothata bo ka tloha bo hlaha ka hosane.

Ha ho bonolo ho boloka tjhelete hana jwale ntlheng ya hore ha o leka hore wa boloka moruo wa naha o ntso ya ho mpefala, o iphumane hore ka baka la ditlhoko tse ntse di ya di ba teng ka hara lelapa. O iphumana hore tjhelete yane o no re wa e boloka tlamehile hana jwale, o e sebedise. Ke nahana haebe moruo wa naha o ka qetelletse o iphumane hantle le ditheko tsa dijo, theko tsa motlakase di ka ya fatshe, di ya re bebofaletsa bophelo. Ka tsela e jwalo, motho e mong le mong le nna nka kgona hore ke kgone hore ke boloke.

Ho banka internet-eng ke qetelletse ho e sebedisa tsatsing lena hoseng e le hore ke ne ke reka airtime le motlakase.

Ke bona hole molemo ke kgethe ausi wa ka ya moholo ntlheng ya hore ke motho e leng horeng o sebeditse finance-ng haholo le hore ke motho e ke tsebang hore ha e tla tabeng tsa ditjhelete ke motho a kgona hore a kgone ho rara merero e hantle ka tjhelete le ntlheng ya hore ke ya tseba hore lerato la nang le lona ho moradi wa ka le tla etsa hore tjhelete ena na ha e fihla ho yena a etsetse moradi wa ka, bokamoso bo botle.

Dumelang manager-a mona ke seargent Kokobela ya buwang. Ke qeta ho win-a tjhelete e kang thirty million lotto-ng, mme ka tsela e jwalo ke ile ka lemoha hore ha ke batle ho ba bohlaswa ka yona, ke ne ke kopa feela hore o buwe le manager-a ke kgone ho utlwa ditlhahiso tsohle tsa banka ya lona, le hore na tsona di ka nkenyetsa lekeno le lengata ngata jwang.

Dumelang ke Sergeant Kokobela ya buwang ke qeta ho reka airtime ya diranta tse leshome ne ke na le makgolo a mabedi, jwale, ke utlwa ke sa utlwisisi hore na tjhelete ena e ba le dinamane jwang ka hodimo e le hore ha ke e reka airtime ha ya ka ya hlaha, ya hlakisa hore hona le tjhelete e leng ntshang, ke nahana hore hoja ene ebile jwalo nkabe e le betere ke tseba hore ke fokotsa ditjeho jwang. Ke se ke ka iphumana ele hore ke rekile airtime e kalo mme ke rekile nyanyane hore ke kgone ho accomodate-a ditjeho tsa lona. Ke ya leboha.

Dumela Mme Kokobela mona ya buwang ke cashier-a Relebohile a tswang bankeng ya Lalala. Ke bone hore account ya hao e ntse e sa lokiswe kgwedi tse pedi and bohloko ke hore ha ke nahana hore ha o leme mathata, o tlo iphumana ka hara ona eo since account ya hao o ne le ya ntlong mme ke bona o ntso sa e patale. Ke ne ke re ke o etse e o be le hlahiso leseding ya hore ha kgwedi ena e ka feta e o sa patale, o tlo iphumana ele hore ntlo ya hao e jewe ke banka, mme hape o tlo thola hore sekoloto sa hao se siile hodimo ha haholo. Ha ke utlwisisi mabaka e leng hore a entse hore ha o iphumana hore a kgone ho tlo patala o sa kgone ho founela banka re utlwe na bothata e tlaba eng mme re o thusa jwang. Ke ya leboha.

Tletlebo e kgolo kgolo e kileng ka e utlwa ke ho tswa ausi wa ka a moholo a tletleba ntlheng ya hore ha o fumana moo o fumanang thuso ya private e teng. Ha o ya ka tjhelete ya cash, tjhelete ya consultation e fatshe haholo empa ha o tla ka medical aid ho kenyeditswe ditjeho tse hodimo dimo dimo nako tse ding o thola hore o fumana hore o patala tjhelete e ngata kgweding. Empa ditshebeletso tsa di fumanang medical aid mono no ha di lekane tjhelete eno no, e leng hore o ya e patala. Nako tse ding ha o na le operation o fumana hore ke hona mohlang ba o hlalosetsang hore operation eno no ha ya cover-uwa ke tjhelete o ntso e patala, ka hoo o tlameha o eketse hodima tjhelete eno no, e leng hore bona ba ka kgonang ho e ntsha.